Ke tseba ka seyalemoya sa Lesedi Fm. Lesedi Fm di fa dibini tse ngata monyetla wa hore di tsebahale di bua ka mmino wa tsona, le hore di tsebise setjhaba mmino wa tsona. Hore na o tswile neng, ba bina ka eng. Dipina tsa bona di na le moelelo ofeng, dipina tsa bona di a hlabolla ka nnete, di etsa motho hore o lebale ka mathata a hao ka nako tsohle di monate haholo.

Di-movie tse monate tse ke di ratang haholo, ke di-movie tse tshehisang, tse bitswang comedy di hlabolla motho haholo, di tlosa stress-e. O kgona hore o tshehe o lebale ka mathata ao aparetseng a lefatshe, di etsa hore bophelo ba hao le ha eba neneng hole thata o lebale ka stress seno, o ipehe dieteng tsa bona, o tshehe le bona di monate haholo kannete.

Mokgwa wa ka ha nkebe ke thibi batho founung, nna ke bua le batho beke kgethileng ho bua le bona founong, and ha eba ke utlwa ke na le bothata le motho, ke bua fatshe, ke mo beha fatshe, ke bua le yena, ke ya mo hlalosetsa hore bothata ke bona re tsebe ho lokisa ditaba ke hore ke mo fe menyetla e mengata hore ke lokise ditaba. Ha eba ke tla iphumana hore se ke thibile motho ke ha eba ke lekile tsela tsohle hore ke bue le yena feela ho se na nthwe lokang. And ke nahana ha se ele jwalo. Ke tla mo thibela saruri hobane tla be ke se ke sa bone bohlokwa ba hore nenne re tswele pele ho bua.

Hangata data ena ya bosiu hase ntho enke ke e reke hobane ke motho a ithoballang motshehare haholo. Ke e reka fela e hlile ha ke na le bo mosebetsi e ke tlamehang ke o etse hara mpa ya bosiu e be ke tla reka yona data ena mantsibuya, fela ha se data ke be ke reke hobane mokgwaka ke sebetsa motshehare ntho tse ngata, le hona ke reka e tle e be e lenyane hobane ha se hangata ke tla etsa ntho tsa bosiu ntho tsa bosiu hlile ke etsa ntho tsa ho sebetsa fela e se ntho tse private ke tsa mosebetsi.

Internet e hlophiswa ka hore o tlameha ho ya ho bahlophisi bana ba difono, ba kgonang hore ba o connect internet-eng eo hore o be le Wi-Fi, o tla ya jwalo ka bo MTN kapa Telkom ke bona ba tla ho hlophisa hore o be le yona kgokahanyo eo ya ho connect-a internet-eng.

Mokgwa wa ka wa ho baballa data se ke kgona hore hlile ke ye dikgokahanyong tsa Wi-Fi, ke hore haholo dikgokanyong tsa Wi-Fi ke tla ya bo mosebetsing le lapeng moo ke dulang ke na le Wi-Fi. So, ha ke sebedisa Wi-Fi ke mona mo ke kgonang hore ke sebedise ditjeho tsa ka tsa data ha e tsamaye haholo, data ke e sebedisa haholo ha ke tswa bo ofising kapa ke tswa ka tlung ebe ke dibakeng tse ke tsebang ha hona Wi-Fi jwale e nthusa hore ke seka kgona ho reka data e ngata.

Bonnete seyalemoya ha soka seng elelletswa ka di-application tsa dikolo tse butsweng. Fela hee, bohlokwa ba seyalemoya se bohlokwa haholo ho fetisa melaetsa ya bohlokwa, jwalo ka mohlala melaetsa ha eba company e kgolo ya motlakase e phatlalatsa hore motlakase o tla kgaoha ke di phatlalatso tsa bohlokwa tse seyalemoya se re eletsang ka tsona le tsa bo tahlehelo ya metsi e tla fela.

Leshala la router ya ka le la shwa tseleng, ke sa tsebe hore na ke tla etsa jwang la nfella tseleng fela ha ke fihla Durban. Ka re ke ye shopong ena ya di-router e rekisang di-router ba mbontsa hore leshala la ka la router hlile se le fatshe haholo, ke tlameha ke rekele letjha kapa ke ba kope hore ba lokisetse. E hlile ke bona hore ho sebedisa sa router e nang le leshala. Ha se bohlokwa haholo hobane jwale mashala a o shwella hara nako haholo ha o tsamaye leeto la bohlokwa le utlwang ho hloka hore o be le Wi-Fi ka nako tsohle.

Ka nnete ke nahana ha se bohlokwa ho kadimisana le baahisane router haholo ha o le motho wa business kapa o le motho a e sebedisang for mesebetsi hobane jwale e tla thibela hore mesebetsi wa hao o tswele pele ka makgethe le ka potlako. Mosebetsi o tshwanetse fela o mo kgothaletse hore a lo ipatale router e leng ya hae, ya tla kgona hore le yena a sebedise for ntho tsa hae tsa bohlokwa jwalo ka mesebetsi e se ntho tsa private fela. Ha ho bohlokwa ka nnete ho kadimisana router le bahaisane.